Dumela ntate, ne ke rata ho tsebisa hore ke rekile router ka letsatsi la five ka di five jwale router ena ha e sebetse ho neng ke leka ho e sebedisa empa ha e tshware network. Ne ke kopa hore le nthuseng hore le nkgutlisetseng tjhelete ya ka kapa le mpheng router e nngwe e sebetsang ka nepo.

Hore o tle o fumane ho etsa nako hore o tlo kgone ho thola password e ntjha, o tlamehile hore o reset-e, o reset-e password ya hao, ebile o etse password e ngwe e o tlo e hopolang ho tlo ba le dipotso tseo tlameleng o di hopole tseo ha no etsa password ya kgale o ileng wa di araba.

O tlamehile ho leka hore o qete yona kontraka eo hobane o so o sign-ile hona kontraka. Laebane o tla patala hanyane hanyane hore o tlo qete sekoloto seo sa kontraka.

Ke ka nahana hore le nna ke rekise data hobane ha hona motho o e rekisang. Ekaba monyetla o moholo haholo hore le nna ke tle ke iphumane ke iphumanele tjheletenyana le batho hore ba tle ba fumane data haufinyana.

Chat GPT e thusa ka dintho tse ngata hole e ka o thusa hore o kgone ho araba dithutong tsa hao, e ka o thusa hape hore o be le, la ho na le dipotso tseo o sa tsebeng hore o tla di araba jwang e tla o thusa hape, le ho lokisa ditshwantsho tsa hao tse o sa di rateng o batlang ho lokisa ho tsona.

Ke ka rata hore kaofela re be le tsona re be le mehala kaofela, empa ha ho tsebahale hore o ka ba jwalo hobane kontraka e re e sebedisang e dumela hore feela o be le mehala e mene feela e seng e fetang moo. Re tla tlamehile hore re tsebe ho sebedisana hona moo hobane e dumellana feela hore e tsebe ho sebedisana le mehala e mene feela.

Jo, wa tseba motswalle, re tlabe re ya mmino o motle. Di-award-eng tsa mminong, jwale ne ke rata hore re apare ka ho tshwana, re apare mese ela ya rona ela e re tshwarang ela e merron ela, re apare ka dieta tse phahameng, re itukise ebile re be batle ebile re tlo kena le rona re shebahala holo ha re kena, re kene, re atella hodimo.

Ke tla qala hape ke tsebise mehwera ya ka, ke tsebise ebile le ba heso, hore ke se ke rekisa data ke tla tsebisa kaofela motse o tsebanang le nna, ebile ke tla beha le pampiri gate-ing e tjhong hore ke ya re.

Dumela monghadi ne ke rata ho tseba hore ho etsahalang ka Wi-Fi ke ntse ke leka ho tsamaisa email ke tsamaisetsa ntho e bohlokwa, empa Wi-Fi e ntse sa tshware ha nthe bothata keng. Ne ke rata hore le ntokisetse yona e le ka pele hobane ke tlamehile ho tsamaisa molaetsa oo e le kajeno.

Ke kopa hore lwena o theose ka moo o sebedisang ka teng hobane lwena o sebedisa data haholo le ho feta le nna ene nna ha ke sa fumana le hore ke kgone ho e sebedisa hobane ha o patale le o patala kapa o oketse nyana lwena tjheleteng hee.

Malome ke a o bolela nnete hore technology ya hona tje ya mohala wa founung e sebetsa dintho tse ngata, o ka kgona ebile ho romella le di-parcel-a ebile o tsebe le ho di-tracker o ntso dutse ka tlung, o s'na le mo o yang. Le di-parcel-a tsa hao di a kgona le ho fitliswa ho wena kantle le ho re wena o.

Ke hore ke lebitso le sa tsamaeleng kaofela. Lebitso la Wi-Fi le lona le tsamaya le e kgaola ka hare hobane ke ka mo le leng ka teng le na le lebitso le felletseng ka teng.

Rakgadi signal e kaba e shwele hobane moo re tsamayang teng ho s'na network e nepahetseng kapa e sa fihlelle network mohlomong ha re ntse re tsamaye re tla fihlella moo e tla tshwarang teng.

Wi-Fi ya rona ya setjhaba ke e etswang ke tsa mmuso. Hore re tle re fumane dintho tse bohlokwa haholo ho re ha re leka ho etsa dintho, re tle re tsebe ho di fumana, re sa hloke hore re be re patalle di data.

Hwa etsahala hore Wi-Fi e nke nako e telele hore e be e tshware hobane e tloha e kenella le batho le di phone tse ngata e sebediswa ebile ka nako e le nngwe ke batho ba bangata ebile le haebane dintho tse ngata network e sa tsamaye lehodimo, le yona e ke e etsahale hore e ska tshwareha hantle.

Dumela monghadi, ke bona nka re nke se ka kgona ho reka data kgwedi le kgwedi hobane theko ya teng e se nyolohile haholo. Ke bona hore e tla tloha e nkele le tjhelete ya dijo hore ke tle ke kgone ho ja. Ke kopa tshwarelo ka seo ne ke kopa re sebedisane ka tsela e nngwe.

Nna ke a sheba hore ke di utlwa tseleng tse kae ha ke shebe pampiring e le lengwe fela ke sheba le di-website-ng tsa teng hore dintho tseo ke nnete kapa tjhe. Haebane ke nnete ke be ke tsebisa le batho ba ba le pela haka hore le bona ba tle ba tsebe ho na le dintho tse tswileng tse boima.